Yomisa umbona ngokupheleleyo emva kokuba uwuvunile. Beka umbona kwindawo eyomileyo epholileyo engenamlotha ukuze ungaboli.

Ndakhetha ukufunda ezolimo kuba ndifuna ukunceda uluntu ngokukhulisa ukutya kwaye ndilwe nendlala. Ndiyawuqonda umngcipheko wokunqongophala kokutya ngakumbi kwezinye iindawo ezisemaphandleni. Ngamandla ezolimo ndinganceda ekwenzeni uqoqosho lwemimandla lusome kuveliswe amathuba emisebenzi kwaye kuncedwe iintsapho ezininzi eziphila ngokulima. Ukongeza koko ndinomdla kwizinto ezintsha nezobuchwepheshe obusetyenziswa kwezolimo ezifana nokusebenzisa itekhnoloji ukwenza imveliso ibe ngcono. Ndiyafuna ukufunda ngendlela yokugcina indalo ngelixa ndivelisa ukuze ndibe ngumlimi wombutho wendalo kunye nombutho wokutya. Ukuba nolwazi olufanelekileyo kwezolimo kuthetha ukuba ndingaba nenxaxheba ekwakheni ilizwe elinempilo elizinzileyo.

Ndakhe ndalifumana ithuba lokubukela umsebenzi wokusenga inkomo. Yayiyinto eyayindonwabise kakhulu ukuyibona kuba bendihlala ndifuna ukuqonda ukuba ubisi lufumaneka njani na. Umntu wayesenga inkomo wayehleli ecaleni kwayo eyibamba ngobunono ukuze ingaziva ingakhululekanga. Wayesebenzisa izandla zakhe ukusenga iintsini zayo ngobuchule kwaye ubisi lwaluphuma luhambe lutsaleka lunge ezitshilini likhuselekile. Ndafunda ukuba kufuneka ube nomonde, uhloniphe isilwanyana kwaye uqonde indlela yokulenza lizive likhuselekile. Yeyona ndlela indinike ukuqonda ngakumbi ngeendleko nomsebenzi ongasemva kolu bisi siluthengayo evenkileni. Ndafunda lukhulu ngaloo mini.

Xa lo mhlaba usetyenziswa kakuhle kunokuguqula ubomi boluntu. Umzekelo, bangakwazi ukulima imifuno izityalo ezifana nombona, iimbotyi neengqolowa baze bathengise ezi mveliso kwiimarike zasekuhlaleni nasezidolophini. Oku kudala amathuba emisebenzi, ingeniso kunye nokukhuthaza ukuzimela. Kwakhona banokukhulisa izilwanyana ezifana neenkukhu, iibhokhwe, neenkomo ukuze bafumane ubisi inyama namaqanda abaza kuwathengiswa okanye bawasebenzise ukondla iintsapho zabo. Xa bedibana nje ngentsebenziswano banokuthenga izixhobo zokulima ndawonye basebenze ndawonye kwaye baqhubekisele phambili uphuhliso loluntu lwabo.

Ndicela ukucacisa into ebalulekileyo ngokuphathelele indlela esicheba ngayo iigusha. Xa sisika ulusu okanye siwenzela igusha ngendlela enomsindo loo nto ibangela ukuba iinwele zigqobheke, zigqwetheke okanye zibe nemigubo yegazi. Oku kwehlisa kakhulu umgangatho welaphu leenwele. Oko kuthetha ukuba ixabiso layo liyehla xa ithengiswa. Kodwa xa sisika kakuhle ngobunono nangokuthula iinwele zihlala zinde zicocekile kwaye zithambile nto leyo eyonyusa ixabiso layo kwimarike. Njengabasebenzi ababalulekileyo kweli shishini sisebenza bhetele xa sifaka uthando nobuchule emsebenzini wethu kuba oko kuthi xhaxhe sityale ixabiso kweli shishini lethu.

Iikholeji needyunivesithizi zezolimo zidlala indima enkulu ekuncediseni umntu ofuna ukusebenza kwezolimo kuba afumane izakhono nolwazi oluyimfuneko ingakumbi ekuthengiseni iimveliso zakhe. Eli ziko lezemfundo liphuhlisa abafundi ngezifundo ezifana nolawulo lwamashishini ezolimo, indlela yokupakisha iimveliso, indlela yokuwathengisa kwiimarike nendlela yokuthetha nabathengi. Zikwafundisa ngendlela yokwenza uphando lwemarike ukubeka amaxabiso afanelekileyo nokusebenzisa intengiso yale mihla efana nedijithali. Umntu ofunda kwezi ndawo uyakwazi ukuguqula isivuno sakhe sibe yinzuzo asisebenzise kakuhle kwaye alandele indlela ephucukileyo yokuthengisa ukuze afumane ingeniso ephezulu.

Ukulungiselela umhlaba ukuze uchume phambi kokulima kufuneka uqale ngokuwuvavanya ukuze ubone ukuba unazo na izakha zondlo ezaneleyo. Emva koko umhlaba kufuneka ucoceke, ususwe amatye ukhula nezinye iinkunkuma kulandele ukuphinda phinda umhlaba ukuze umoya ungangeni kwaye kube lula iimbewu zingene nzulu. Emva koko, yongeza umgquba wemfuyo okanye izityalo ezibolileyo kwaye ufake isichumiso esifanelekileyo ukunyusa izakha zondlo. Qinisekisa ukuba umhlaba ufumana amanzi ngokwaneleyo ungawugcwalisi kakhulu. Ekugqibeleni ungagquma umhlaba ngehlahla okanye amagqabi ukuze ugcine ukufuma kwaye uthintele ukhula. La manyathelo onke enza umhlaba ube semgangathweni ophezulu ulungele isivuno esihle.

Ewe, uRhulumente uthatha amanyathelo okunceda abalimi ukuba babe namanzi aneleyo kwezolimo. Enye yeendlela kukwakhiwa kweedama ezinkulu nezincinane ukuze kuqokolelwe amanzi emvula kusetyenziswe ngamaxesha esomiso. Kwakhona uRhulumente unikezela ngezixhobo zokunkcenkceshela ezifana neephayiphi iitanki zamanzi kunye neepompo ngakumbi kubalimi abasemaphandleni. Kukho neenkqubo zeenkxasomali ezinikwa abalimi ukuze bafumane izixhobo zokunkcenkceshela. URhulumente uqhuba neenkqubo zokufundisa abalimi ngendlela yokugcina amanzi kunye nendlela yokusetyenziswa kwezinkcenkcesheli ukuze kungachithwa manzi. La manyathelo onke anceda ekuphuculeni imveliso yezolimo kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lokutya.

Izityalo ezihlwayelwa ebusika kwaye zikwazi ukumelana neemeko zemozulu ezibandayo ziquka ingqolowa, irhasi, iimbotyi zasebusika, isipinatshi, igalikhi kunye neanyanisi. Ezi zityalo ziyakwazi ukukhula kwiindawo ezinomkhenkce okanye ezibandayo kwaye zivelisa isivuno esihle xa zinikwe unonophelo olufanelekileyo. Umzekelo, ingqolowa kunye nerhasi zihlala zisetyenziswa kwiindawo ezikhiqiza ukutya okuninzi logama ispinatshi negalikhi zisebenza kakuhle kwizitiya ezincinci. Ukuba umhlaba ulungiselelwe kakuhle kwaye unamanzi aneleyo ezi zityalo zinokukhula kakuhle nangaphandle kwehlobo.

Abanye abazali banokungaxhasi umsebenzi wezolimo ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Enye yazo, enye yezona zinto ezinokubangela oku kukuba babona umsebenzi wezolimo njengomsebenzi onzima ongcolileyo nowabantu abangafundanga. Banokucinga ukuba akukho nqanaba liphezulu okanye inkqubela phambili kwezolimo kwaye bafuna abantwana babo babe nemisebenzi emhlophe ehleliweyo eofisini. Kwakhona abanye abazali banokuba nezimvo ezidala ezisuka kwixesha apho ulimo lwalungaxhaswanga kwaye lungenangeniso enintsi. Kodwa ezi zimvo azisakwazi kula maxesha kuba ezolimo zanamhlanje zisebenzisa itekhnoloji, zinezinga eliphezulu lokukhula kwaye zinokubonelela ngamathuba aphambili kubantu abafundileyo.